Ingoma engiyithandayo yomshado iyodwa nje qhwaba ile ethi, ebethi ubhuti asizomlanda, sizomlanda sizomlanda sizomlanda umakoti. Ngiyithanda kakhulu leyo ngoma leyo ngoba phakathi sinezinhlungu phakathi, iphinde ibe nokujabula phakathi. Okokuqala, umuntu ujabulela ukuthi useyohlala nomuntu wakhe amthandayo isikhathi eside isikhathi eside kakhulu impilo yakhe yonke kahle hle. Okubuhlungu ngalokho-ke ukuthi useyaphuma la, impilo abe yazi akusezukuba ile mpilo le azoqhubeka nayo. Abantu azohlangana nabo sekuzoba abantu abasha ekuzofanele afunde ukuhlalisana nabo. Akasezukuphila ngale ndlela abephila ngayo, akasezukwenza ngale ndlela ebenza ngayo kodwa futhi sekufanele enze ngendlela ezokwazi ukuthi aphilisane nala bantu aya kubo.

Okungase kulahleke njengoba isiko lishintsha, ukulahleka kwemvelaphi yomuntu ngamunye. Umuntu angase elahlekelwe imvelaphi yakhe njengoba isiko lishintsha, engabe esazazi ukuthi imvelaphi yakhe iqhamukaphi. Izizukulwane nje ezilandelayo ngeke zazi imvelaphi yazo ukuthi iqhamukaphi njengoba isiko lishintsha. Angeke zazi ukuthi okhokhomkhulu babo baqhamukaphi. Okungase kuzuzwe-ke njengoba isiko lishintsha ubunye, kungazuzwa ubunye ngoba abantu ngeke basahlukaniswa ukuthi mina usiko lami luthi, noma ngisuka kule nkololoze koda abantu uzobe sebekholelwa entweni eyodwa. Okudala lokho ubunye phakathi kwabantu, akusezukubakhona ukuhlukana, izimpi okuzobangelwa ukuthi abantu ngoba nakhu abazwani noma bakholelwa ey'ntweni ey'hlukene.

Ubuchwepheshe buyenze yabancono kakhulu indlela amaZulu esemadolobheni ahlale exhumene nezimpande zawo zamasiko kanye nemindeni ezindaweni zasemakhaya. Kanjengokuthi ngobuchwepheshe nje seyiyakwazi ukuxhumana nomndeni wakho nibabone ubabone, ukhulume nabo ubuso nobuso. Lokho kwenziwa ngama-vidiyo call. Okunye futhi okwenza ukuthi kukwazi ukuxhumana kubelula ukuxhumana ezinkundleni zokuxhumana. Ukubona umuntu wakini ebhalile, umbhalele nawe futhi. Kanti futhi okunye-ke okwenze kwabalula ngakho ukwazi ukuthi indlela yokuphila emakhaya njengamanje abantu sebeyathatha amavidiyo isikhathi esiningi ukuze bakwazi ukubonisa ukuthi amaZulu aphila impilo le. Ngakho abantu basemadolobheni nomuntu engakaze endaweni yasemakhaya ngoba ubonile ukuthi kuphilwa kanjani ngendlela amavidiyo adlalwa ngayo ngesikhathi samanje useyakwazi ukuthi kanti thina maZulu siphila kanje, usikompilo lwethu luthi kanje.

Amasu angasetshenziswa umuntu ngamunye nezinhlangano ngobuningi bazo ukunqoba imigoqo yolimi, ukwakha izindlela ezihlukahlukene zokuxhumana, ukwakha izindlela ezihlukahlukene ezizosiza ukuthi kusetshenziswe ulimi njengokufunda, ukucula, ukudlala imidlalo yeshashalazi, ukukhuluma nabantu abadala kakhulu abazokufundisa ngemvelaphi yalolo limi ukuze ukwazi ukulithanda nokukwazi-ke ukulikhuluma. Nokukhuluma nabo-ke abantu abadala kakhulu kuyasiza ukwazi ukuthi wazi ukuthi imvelaphi yamagama athize ikhulunywa kanjani, kanti futhi ivelaphi. Ngoba ngesinye isikhathi umuntu uye alahlekelwe ukusho igama ngendlela ethile ngoba engalazi ukuthi livelaphi, nanokuthi-ke abantu abadala balibiza kanjani. Ngakho ukwenza zonke lezi zinto lezi kuyokwazi ukuthi unqobe imigoqo yolimi.